Ba ka thusa bagodi ka go tlisa dimotorokara tse di ka ba isang mafelong a a tshwanang le ditleliniki, kgotsan fa ba ya go thola madi a bona a pension-e.

Go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke balelapa ka gonne ke moo ba tla kgonang go gololosega ko teng, ke bona batho ba ba ba itseng botoka, ke bona batho ba ba ka ba fang lerato le gore ba ba tlhokomele ka nnete, le bona bagodi ba ka kgona go bua sengwe le sengwe le balelapa la bone.

Beebele e re rutile gore tlhompa mmaago le rraago go sa kgathalesege gore ke mogolo ofe, empa mo segompienong dilo di fetogile.

Setso se re ruta dilo di le dintsi, go tshwana le mefutafuta ya dijo tse di siameng tse di tshwanetseng gore di ka jewa ke batsofe gore di ba neye dikotla.

Ka gonne re na le ditso tse di farologaneng le merafe e e farologaneng. Go tshwana le gore merafe e mengwe ga e dumele gore ngwetse e tsene kamoreng ya rratsale.

Go na le dingaka tse di tlwaetseng go tla, go tla go tlhola batsofe, morago ga foo ba ba neye meriana.

Mafelo a teng a a fapaana ka gonne go na le mafelo a goreng o a kgona go duela, a mangwe ga o duele. A thusa bagolo ka dilo di le di ntsi go tshwana le go netefatsa gore batsofe ba ba ntse sentle go ba naya meriana ya bona ka matsatsi le matsatsi le go ba thusa ka gore mmele ya bone e tlwaele go tsamaya.

Puso e ka leka ka natla gore kgwedi le kgwedi go tlisiwe ngaka e ye go tlhola ko metseng e go nang le batsofe ko teng gore batsofe ba tshetse, ba tshela sentle kgotsa jang.

E ba thusa gore ba kgone go dira dilo di le di ntsi go tshwana le go reka dijo, go reka ditlhare, go pagama go ya ka dipetleleng ditleliniking, go patela disosaete.

O tsamaya le bukana ya gago ya boikitsiso, o tsamaye le lekwalo la gago la go bontsha gore o nna fo kae, o bo o tsamaya o ile go ikwadisa gore o kopa yona tšhelete ya madi a botsofe, fa o fetsa fela o feditse.

E ba ama ka gore madi a teng a mannyane, ga a lekane gore a ka otla balelapa le bona batlhokomedi.

Masome a le marataro ka gonne ke tsone dingwaga tsa batsofe tseo.

Ke fa go ka okediwa madi a pension-e kgotsa puso e fane ka dikoloi tse di yang go latela batsofe ko ba nnang ko teng.

Ke bona go le botoka gore lefapha la puso le ntshe dikoloi tse di tlileng go tsaya batsofe go ba isa kwa dipetlele, di fitlhe di ba emele kwa teng di ba busetse morago kgotsa madi a bona a pension-e a okediwe gore le bona ba kgone go nna le madi a go palama go ya ko dipetleleng.

Go tloga mo ke nnang teng go ya kwa bookelong go di-kilometer-a di le seventeen, e tshwana le gore motho o tsaya metsotso e le thirty gore a fitlhelele ko teng. Baoki ba go naya ditlhare le injection.

Go a tlhokega gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka ntlha ya gore bolwetsi ga bo kgethe gore go lwala mang, le bona ke batho ba tlhoka go okiwa.

Bolwetse jwa mafatlha, HIV, bolwetse jwa sukiri le bona bolwetsi jwa madi, e leng high blood, le jwa C one.

Ba tshwanetse gore ba hire koloi gore e ba fitlhise ko ditleliniking.

Ba tshwanetse go ya kwa dipetleleng tse dingwe kgotsa ditleliniking tse dingwe kgotsa ba boele koo ka letsatsi le lengwe go ya go tlhola gore melemo a e setse e le teng naa.

Ka nako dingwe ba fitlhela baoki ba ba senang tlhompo ba ba sa itseng go bua le batho, le yona pelo ga ba na le yona.

Batho ba ba fitlhileng ka di-ambulance ke bona ba kgonang go thola thuso ka pele, le bona ba ba fitlhang ka pele ba kgona go bona thuso ya ngaka sa ntse ba le teng.

Ka gonne dilo di fetogile ga go sa tshwana le bogologolo, jaanong fa o fitlha ko ditleliniking o fitlhela baoki ba le teng, ka tsela eo o kgona go thola thuso ka pele.

Ke go ya ditleliniking gore ba kgone go thola melemo e e tlileng go ba thusa go fokotsa malwetsi ano.

Ke go go ya ditleliniking kgotsa bookelong le gore ba tseye melemo ya bone gore ba kgone go nna betere.

E tshwanetse go tshwana ka ntlha ya gore malwetsi ga a kgethe gore mang ke mang .

Go tlhokega gore tliliniki e e tsamayang e nne le baoki ba ba ntsi gore batho le bona ba kgone go thola thuso ka bontsi jwa bone, le gore ka a mangwe matsatsi ba dire dithuto tsa go ruta batho ka malwetsi a a farologaneng.